Dimela tseo ke di tsebang. Ya pele, mokopu. Mokopu o thusa ka hore motho a be le le letlalo le boreledi, pono le digestion. Tamati, tamati e thusa ka hore motho a be le a ntshe matswa ntle a ntshe matswa ntle a healthy. Spinach kapa hona moroho. Moroho o thusa ka ho reduce-a di-chance tsa kankere mmeleng. Squash, squash-e se thusa ka ho thibeletsa cancer le ho thusa ka high blood pressure.

Naha ya Afrika Borwa ke ya bohle ba dulang ka hare ho yona. Naha ya Afrika Borwa e na le mefuta e mengata ya batho. E na le batho ba batsho, e na le makgowa e na le ma-India, jwalo jwalo. E boele hape ebe le batho ba tswang dinaheng tse ding tse ka ntle. Naha ya Afrika Borwa jwalo ka ha Ntate Mandela a ile atjho, naha ya Afrika Borwa kea bohle ba dulang ho yona. E leng ba-Xhoza, ma-coloured-e Basotho, Makgowa, Maburu, ma-Nigeria le ba bang ba bangata. Mme naha ena ya Afrika Borwa kea rona kaofela.

Diphephetso tseo batjha ba kopanang le tsona ho latela ho tsa temo ke hore, ya pele, batjha ba hloka sebaka batjha ba hloka sebaka sa temo. Ya bobedi, batjha ba hloka tshehetso ya tjhelete. Ya boraro batjha ha ba na thahasello ho tsa temo hakalo, sena se etswa ke hore ha ho na mananeo a mang a mangata-ngata ho tswa ho ho ho tswa ho lekala la ha temo.

Bo rapolasi hore ba se ke ba sokola metsi, ba ka sebedisa dintlha tsena tse latelang. Ba ka ba le schedule sa bona se ba se etsang ho nosetsa meroho ya bona, ebile hape ba ka ba le tsela tse ngata tsa ho tsamaisa metsi, le hore ba bone hore na metsi a bona a fitlhela ditemo tsa bona jwang. Hape ba ka ikahela di-jojo tanks-e hona polasing moo ho etsa bonnete ba hore metsi a dula a a le teng ka hare ho storage.

Ke nahana hore borapolasi ba tlameha ho etsa ka bohohle-hohle hore ba fana ka di-internship batjheng ba ileng dikolong bakeng tsa sa temo. Ka baka lena, borapolasi ba ka kgona ho iphapanya le ho se be molaong bakeng sa ho hira bana ba ka tlase ho dilemo tsa ho sebetsa. Jwale tjena borapolasi ba tlameha ho ikopanya le dikolo tse ngata tse fanang ka tse fanang ka dithuto tsa tsa ditemo, hore ba kgone ho ba na le di-intern tse ba sebeletsang moo dipolasing.

Ntate Ditaba ke utlwa ke phoqehile hahoolo ho utlwisisa hore kannete o nrekiseditse mobu le polasi e bodileng haholo. Moahisane wa ka ke ena a fihlang a mpula mahlo tabeng enanana ya hore mobu le polasi di bodile ebile ditholwana tsa ka di ke ke be tsa hola. Hantle hantle Ntate Ditaba e le hore o ntate a entsehileng jwang? O ntate a jwang ha e le mona e le hore wena o scam-a batho. Kannete, ha kea thaba ha kea thaba hohang bakeng sa taba ena ya hao eo o nkentseng yona. Nka thabela ha ke ka ba le kopano le wena ra tlo bua tabeng enana ya hore na re etsa jwalo ka polasi ena ya hao e bodileng. Ntate, ke kopa o ntshware ha mmamorao. Kea leboha.

Basebetsi, tsebang hore management o utlwile dillo tsa lona ebile management o ikemiseditse ho dula fatshe le lona kopanong. Ho buisana ka taba tseo le llang ka tsona ebile le ditlhoko tsa lona mosebetsing. Empa tsebang hore re ikemiseditse jwalo ka management-e hore re le kgotsofatse ka bohohle-hohle. Empa tsatsing lena re tlo le kopa hore kannete le kgutlele mesebetsing. And then-eng o mong wa lona or-re ba bahlano ba lona ba kgethuweng ke lona basebetsi, ba tle ba le emele kopanong ya rona le bona re tsebe ho buisana ka tseo le di hlokang le tseo company e di hlokang ho tswa ho lona.

Bo mme le bo ntate ba rapolasi, ke hloka ho le tsebisa ka ditsela tse ding tse ka le thusang ho boloka metsi, hobane hona jwale komello ke e ngata dipula ha di ne mona Afrika Borwa ebile ho omelletse. Jwale hee ke tlo le tsebisa ka ditsela tse ding tsa ho boloka metsi, e leng ho sebedisa tsela tse fapafapaneng tsa ho etsa bonnete ba hore metsi a fitlhela kwana di-plant-eng tsa lona kapa temong tsa lona ka tsela tse fapaneng or ka di-pipe tse fapaneng. Seo se tlo le thusa ka hore metsi a se ke a ya hohle mo a batlang teng. Le di-jojo tank-e le matamo.